Di ba ama ga mašwe ka gobane bone ga ba kgone gore ba di reke. Di tlhwatlhwa tse di ko godimo, ga ba kgone gore ba itlhelele kwa go tsona kwa yanong di ba tshwara ga mašwe ka gobane ga ba kgone gore nneng ba di afford-e ka ha malapa a sa lekane.

Ke dirisa data e bitswang gore ke fibre time, ke reka voucher kwa shopong mme voucher e ke e rekang ke voucher ya three hundred ranta ene le gape e kgona go nna sebaka for matsatsi a thirty.

ke rekile voucher ya fibre time ya tree hundred. Ke dirisa ka mabaka a gore ke shebelele YouTube, Tiktok ke kgone go romela ba leloko la ka melaetsa kwa whatsApp, mme le gape ke ire mmereko wa sekolo. Ke e dirisa ka lebaka la gore, ke bona e le botoka thata ka gonne ga ke e rekile ka letsatsi le itseng, ke tlile go e berekisa for thirty days yotlhe. Mme ga thirty days e fela ke kgona go reka e nngwe e last-a gape for thirty days.

Ke nagana gore ke data ya ten gig, e ka nka kgona gore ke e berekise kgwedi e yotlhe, nka rata gore e tsene ka letsatsi la pele mo kgweding.

Go tlatswa fela gore na ke tla ha ele gore ke na le tšhelete ya gore ke e reke, ke tla e reka gape, le gape gore ke ire gore data yaka eng last, e dule. Ha ke hetsa go berekisa phone yaka ke tla kwala mobile data yaka mo founung, ke sebedise founu ke bule data ha e le gore ne ke batla go e sebedisa ka yone nako eo.

Ke reka moya mme ke o fetolele gore e nne data. Ke rata mokgwa o wa me wa go reka moya o mme ke fetolele ko dateng ka gobane e kgona go mpha di option tse ngata tse e le gore ke ne nka kgona go fumana data ka tsona Mo moyeng o ko rekileng ha ke limited ke na le di option tse e leng gore dingata tse ke tla kgona gore ke choose-e go tsona.